Ke akanya gore ge le motshameki wa bolo mme ka nako dile dintsi o kopana le batho ka bontsi jwa bone ba ba ratang. O ka fitlhela e le gore go na le batho ba e le gore ba rata metshameko kampo ke re ya kgwele ya dinao, mme le gore ge le go na le motshameko la kopana le batho ba ditlhopha tse dingwe jaaka wena mme morago ga motshameko le thoma go dira botsalano le bone. Mme le bone ba e leng goreng ba tlile go le rotloetsa ba tlile go le shebelela mme ba bone o le motshameki o le gore o etse kgwele ya dinao ka tota ke re o etse go tshameka kgwele ya dinao ba tle ba go leboge ba go itumelele mme ka ga moo ke gone o thomameng gore o dire botsalano.

Gontsi metshameko ya diboto le ya dikarata e re rotloetsa ka gore go le gontsi pele ga a o ka tshameka e go gapeletsege gore o nagane pele, pele ga o ka tshameka, go tsaya tshweetso mo motshamekong ona le go dirisana le batho ka tsela e e nepagetseng.

Gantsi di tlhopa di reka kampo di falola metshameko e mentsi ge batshameki ba setlhopa ba utlwana mme le moetapele wa teng, batshameki ba mo reetsa ka tsela e nepagetseng. Mme ba kgona go thusana ka maele kampo di kakanyo gore ba kgone go ya kwa pele ba thusane gore ba kgone le go falola.

Go le gontsi ge e le motshameko wa bolo o ratiwa ke batho, mme ge e le nako tsa metshameko le kopana le batho kwa mebileng mme ge le motshameko o tlhwatlhwa ba dule ba ntse ba go eletsa gore motshameki o tlhwatlhwa. Mme o tle morago ga motshameko, o tle o dire bo kopane le ba setlhopa se sengwe se e le goreng le kopane le sone mme le batho ba ba go itseng, ge le tlo tshameka batle baabi ba go goeletsa ko godimo ba go itumelela mme morago ga motshameko le utlwe le kopane le bue, ke teng fa o dira botsalano.